Ni nga dyondza swikili swinene emoyeni tanihileswi ndzi twaka leswaku e muakelani wa mina a nge tshuki a ni endleli swo tani kambe a ni nge vangi madzolonga lexi ni nga xi endlaku tanihiloko a ri muakelani wa mina i ku ya kumbexana i ku vulavurisana na yena hi tshama hansi hi vulavula leswaku ri swi nga ha humeleli eka nkarhi lowu taka ni tlhela ni n'wi hlavutela leswaku loko i lava xa n'wanchumu u nga teki kambe sungula u vulavula na mina ni kota ku langutisa ni vona swa ku ri swa fanela leswaku ri ni ku pfuna ku kambe xa nkoka i ku ri hi kota ku hanyisana hi nga ri vanhu lava hi venganaku hi rhandzana tanihiloko hi ri vaakelani.

Xa ku sungula va nga tirhisa manyoro va chela manyoro leswaku swimilana swi kota ku va kha swi kula kahle ene kambe xin'wana xa kona hikuva va kha ku na swidziva va nga va kha va tirhisa swona ku va va kha va kota ku kuma mati ku va va kha va cheleta eka swimilana swa vona kambe xin'wana na xona i ku va va va kha va borha mati va nga kota ku tirhisa mati lamaya hambileswi va nga ta va kha ma xota nyana kambe va nga kota ku va va kha va kuma lamaya lamatsongo va kota ku va kha va cheleta hi vona kambe xa nkoka ngopfu hikuva va kha va lava swidziva swi tshama swi ri na mati hi minkarhi hinkwayo va nga kota ku va kha va cheleta swimilana swa vona hi mati lamaya.

Xo sungula lexi ni nga vulaka i ku va swakudya leswi swi va swi kha swi tisiwaka exikolweni swi fanele swi rhanga swi kamberiwa leswaku swi na rihanyo kumbe ka njhani ende xa ku su xin'wana lexi xi lavekaku i ku va laha swakudya leswi swi va kha swi tekiwaka kona veke ku va ndhawu leyi ku va ku ku right kumbe ku na xin va ni xava xi vitana ku ri i xa green laha ku swakudya swi va swi sirhelelekile i timhaka ta dyambu na swin'wana swo tala so ku chava ku tekiwa swakudya leswiwani eka ndhawu yo fana na liya ya green house gas i leswaku swi kota ku va swi kha swi swakudya swi va swi ka swilo na rihanyo.

Ku va ku ri na ku tlakuka eka nxavo wa mbewu swi nga vangela leswaku va nga ha koti ku va va kha va endla mali leyi ringaneke kumbe mali leyo tala leswiwani swi ta vanga leswaku nakona se swixavisiwa xa vona se swi ta sungula leswaku ku ri swi durha swinene leswi swi nga ta vanga leswaku ri vaxavi se va sungula ku hungutana loko se vaxavi se va sungula ku hungutana swi ta vangela leswaku ri mali leyi a va yi endla va nga ha koti ku fikelela ku va va yi endla endla loko va nga ha koti ku fikelela ku va va kha va yi endla swi nga endla leswaku vurimi na byona byi hungutana kumbe van'wani se va sungula ku tshika.

Xo sungula lexi nga xi endlaku ku na swimila leswi swo ka swi leswi u nga swi byalaka a swi a swi vi na problem na dyandza swa kota ku va swi kha swi kota ku hanya hambi ku ri na dyandza kambe xin'wana xona i ku ti kumela thangi laha u nga ta kota ku va kha u chela mati eka rona mati lama nga ta kota ku va kha u ma tirhisa ku ya emahlweni kumbe nkarhi wa dyandza nakambe lexi xi nga ta ku pfunaku i ku maka i ku va i kota ku va i ri na ti swa manyoro leswi nga ta va kha u swi tirhisa loko se ku ri nkarhi wa dyandza leswaku swimilana swi kota ku va swi kha swi kula swi nga ri na xihoxo kumbexana swi nga vi swi sivela hi nchumu kumbe dyandza.

Xa ku sungula leswi ndzi nga ta va ka ni va khutaza hi swona i ku ve ni va kombisa leswaku ri ku va ku va na vurimi swi ta endla leswaku laha tikweni ra hina hi nga vi kha hi pfumala swakudya xin'wana xa nkoka ngopfu swinene hikuva loko ko va ku ri na vurimi a swi tiva leswaku ku ri loko hi lava swakudya hi ta ya kwihi fika hi xava hi nge tlheli hi lava ku ya a dorobeni kambe hi ta xava kwala kusuhana kambe xin'wana lexi ni nga ta xi kombisa ivi leswaku ri swi ta kota leswaku ri or u ta kota leswaku u va na mali leyi leyi leyi leyi nga ta ku pfuna ku va khale yo kurisa vana emutini so hi swin'wana swa kona leswi u nga ta va kha u kota ku va i swilo i kha i swikuma loko i ri ka mhaka leyi ya vurimi.

U nga kota ku va u kha u nga kota ku va u kha u tirhisa xibalesa leswi swi nga ta endla leswaku ku ri swikahle swinene ku va i xifuwo i xifa nakona yi nga kota ku tirhisa mikwana leyo akiwa ku va yi kha yi kota ku va yi tlhava or swin'wana swa kona xibamu kumbe mikwana hi nga swi tirhisa ku va u kha u dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga.

Xo sungula ni kombela ku khomeriwa eka leswi hi swi nga endleka a ko va xihoxo a hi swilo leswi hi nga va kha hi swi endla ku va hi kha hi ti yimiserile ta kombela ku khomeriwa hi ku titsongahata eka wena kambe a hi nge kombi ku khomeriwa ntsena hi ta tlhela hi mi lungisela xihoxo xa n'wina ta hi ta mi nyika masi lama ma nga kahle mo ka ma nga ri na voya endzeni ka wona mi ta yi khomela swinene i kombela ku rivaleriwa a swi nge tshuki swi humelerile na siku na rin'we leriwani a ku ri siku ra ku hetelela mi nga yi yisi kumbe mi nga yi report-i hikuva swi ta hi onhela swinene eka bindzu ra hina kambe hi kombela leswaku mi hi nyika mi mi hi nyika nkarhi leswaku hi kota ku mi lunghisela xihoxo lexi hi nga xi endla.

Swakudya loko se swi tshame a ndzeni ka swigwitsirisi loko se swi huma swi va swi hlangane na tiayisi kwalaya ndzeni se loko se swi humesiwa se swi swekiwa swi sungula ku dyeka or se sungula ku dyiwa a swa ha koti ku va swi kha swi twakalaka kahle tanihileswi a xi ri swi swona loko swi vekiwa a fridge-ni xo sungula ku tshama swi nga ha tsakisi na ku tsakisa na ka tsongo.

Xo sungula u ta teka nyama ya wena u yi tsemelela kahle yi famba or yi leha loko se yi lehini u fanekele u vamba darata loko ku ve a ku na darata leyi nga vambiwa ekaya ende ndhawu leyi u faneleke ku va yi kha yi fambaku kona i ndhawu leyi ku nga na dyambu then u teka nyama liya u nga yi tsemelela yo leha ndzeni u fika u yi veka kwalaya u yi boha nyana loko u yi bohe nyana u yi tshika nyana kwalayani yi tshama for dyambu hinkwaro then yi ta kota ku va se yi kha yi oma nyama liya ya wena.

ku va ku ri na dyandza eka tikweni ra le kaya swi nga vangela leswaku swakudya swi sungula ku durha nakona swi nga vangela leswaku swakudya swi sungula ku kala xivangelo xa ku va swakudya swi sungula ku durha i ku va swakudya swi kha swi i nga kumeki hi ku olova kumbexana swi nga endleki hi ku olova hikuva loko ku ri na vurimi mi kuma swa ku ri swi fanekele swi va ka swi durha like ku va mi kha mi kota ku va mi swa swakudya leswi swo ka swi hanya ende na ku va swi kha swi xotaka swakudya i ku va swa swa van'wana swakudya swi ta va swi nga swi fa hi timhaka ta dyandza leswi leswi nga ta vangela leswaku se eka makete ku ta va ku ri na swakudya switsongo hikuva swakudya swo tala swi ta va se swi feterile hi timhaka ta dyandza

A va cinci hi timhaka ta ku swi kota ku va xi kha swi kota ku va swi kha swi endla leswaku ku ri matirhelo ma yona ma va ma ri henhla swinene ende ku nga ri matirhelo ntsena ku va ma ri henhla swi endla leswaku swi kota ku va na temperature yi va ka ndhawu leyi yi nga ya kahle swinene hi swona xivangelo xa kona xa ku va swi endla leswaku va nga tshiki mafurha ya le teretere.

Mina na pfumela leswaku swi sasekile ku va na xirhapa xa wena ekaya hikuva loko se u byarile swakudya leswiyani loko se swi kurile ta kota leswaku mi kha mi sweka ekaya handle ka ku va mi teka mali mi ya mi ya xava eka munhu un'wana so ni nga seketela leswaku un'wana na un'wana a fanekele a va na xirhapa xa yena ekaya leswaku a kota ku va a saver mali or ku va ku nga ha xavi eka munhu wun'wani leswi swi nga ta ku endla leswaku swi ku hlayisela mali hi xitalo.

Ku na miroho kumbe swimilani leswi swa leyi va yi vitanaka eswiphaso e muroho leyi va yi kha yi kandzeriwile hi timanga yi nandziha swinene ngopfu hala tlhelo ku na thyeka hala tlhelo ku na guxe i swakudya leswi hi swi dyaku as ndhavuko wa vatsonga hala tlhelo kuna swigugu leswi endliwaku hi timanga hala tlhelo ku na tshopi hala tlhelo ku ku na tihove leti ti va ti kha ti dyiwaka emitlangwini swakudya leswi nga swa nkoka swinene.

Mimpfuno ya kona i ku va michini leyiwani ya kota ku ri yi endla swilo hi ku kahlula kumbexana yi heta vurimi kumbexana ku khata swimilani hi siku rin'we kambe loko a ku va vanhu a swi ta teka nkarhi wo leha kumbe tin'hweti va ha ri ku endleni ka swona kambe loko ku ri michini michini ya kota ku endla swilo leswiwani hi nkarhi wun'we ene hi siku rin'we leswaku hi kota ku va kha hi xavisa ka hari na nkarhi swi nga teki malembe ku va ha ha endla xilo xin'we.

Swi endla leswaku tikhampani leti ti nga tsarisa ku va ti kha ti phasa tihlampfi ti nga ha koti ku va ti kuma tihlampfi. Loko ti nga ha koti ku va kha ti kuma tihlampfi ti nga ha koti ku va kha ti endla mali loko ti nga ha koti ku endla mali ti nge he koti ku va ti kha ti hakela tax leswi endlaka leswaku ikhonomi na yona yi ya hansi.

U fanele u endla leswaku wa cheleta. U fanele u endla leswaku ri u faka manyoro. U fanele u endla leswaku u faka mirhi liya yo sivela leswaku ri swilo swa wena swi dyiwa hi swihadyana kumbexana swin'wana. U fanekele u faka na fence leswaku swiharhi swo fana na tihomu na swin'wana swi nga koti ku nghena endzeni ka xirhapa xa wena.

Ni vona leswaku ku va va ri karhi va hlayisa madoroba i ku ri vanhu hi laha va kotaka ku va va kha va xava kona swakudya. Swi kahle ku va kha ku hluvukisiwa leswaku vanhu va nga tshuki va pfumala swo dya nakona emadorobeni ndhawu liyani hi yona leyi kotaka leswaku ri yi kurisa ikhonomi ya hina ya le tikweni hikuva vanhu hi kona lava taka hi xitalo na vanhu vo suka hi le handle va fika va xavetela kona. Loko va kha va xava hi ndlela liyani tanihiloko ku ri na swi endla leswaku mfumo na wona wu kota ku va u kha u nghenisa mali ya ku tala.

Ndzi nga va hlamusela leswaku loko vo ka va nga hunguti swi ta fikelela laha swi endlaka leswaku ri va va va nga ha xaveriwa swilo swa vona. Loko va nga ha xaveriwa swilo swa vona swi ta endla leswaku nhlupheko se wu sungula emitini ya vona. Loko va twa swo fana na sweswo swi ta va hlohlotelo leswaku va landzelela kumbe va hunguta ku ti va hunguta ti va hunguta ku tirhisa tikhemikhali.

Ni nga katsa leswaku ri ku va u kha u tirhisa tikhemikhali swi nga swin'wani swi nga fika swi onha swinene ni kuma swa ku munhu u xavile swo fana na hi mhaka ku swi fakiwe tikhemikhali swo fika swi vabyisa van'wana laha swi nga ta va fikisa exibedhlele ku swi va fikisa xibedhlele swi nga ku onhela na wena leswaku ri u tikuma u ri makhombyeni swinene.

Leswi a ni ta endla a ku ta va ku ri timhaka ta ku ya emaphoriseni ni fika ni va tivisa leswaku ni yiveriwile ni tlhela ni kombela leswaku va endla vulavisisi leswaku i va mani ni kota ku va khomisa leswaku va kota ku ni hakela mali ya mina ya swimilana leswi va nga swi yiva.

Biotechnology i ku va switirhisiwa swa ku va swi endla ti swimilani swintshwa leswi tirhisaka swilo swo hanya ti-living organisation leswiwani swi kota ku va swi pfuna ku va swi kha swi sirhelela swimilani eka ti-bacteria swi pfuna leswaku ri swi ngetela na ti na swimilana swi tala.

Sweswiwani le swi lavekaka i ti-beetroot, le swi lavekaka i tikhavichi, le swi lavekaka i spinach swilo swa ku swa hlaya swinene swi le ku lavekeni eka nkarhi wa sweswiwani leswi lavekaka i maapula, le swi lavekaka i tibanana, leswi lavekaka malamula.

Inshurense to fana na Santam kumbe Old Mutual ti tirha hi ndlela leyiwani loko vo va va yiveriwile kumbexana ku humelela swin'wana swo biha hi swimilana swa vona swi fa tiishurense letiwani ta kota leswaku ti va hakela mali ya swimilana sweswiya swi nga va swi vaviseka kumbexana ku va swi yiviwile va kota leswaku business ra vona ri kota ku va ri ya emahlweni ri nga yimi.

Ni nga tirhisa swa manguva lamawani hi timhaka ta ku va ku na swilo swo tala swo u nga swi tirhisaka leswaku swimilana swa wena swi va swi kula hi xihatla. Tikhemikhali ta kota ku va ti sirheleta swa ku swimilana swa wena swi nga fi hi ku olova. Tikhemikhali ta kota ku pfuna swa ku swimilana swa wena swi kula kahle kambe swa khale swi ta teka nkarhi nakona swimilani swi ta tshama swi kha swi ku fela swi endla leswaku bindzu ra wena ri nga kuli ende a wu nge nghenisi mali.

Swi endla leswaku vurimi byi va hansi swinene hikuva ndhawu liyani a yi faneke yi tirhisiwa vurimi ene swi endla leswaku ku ri na swakudya swi va swi nga talangi swi va swi kha swi xota swinene tanihileswi tindhawu leti a ku fanele kha ku rimeriwa kona se ti tirhisiwini.

Va nga tirhisa magoji lama ma cheriwaku thyaka loko mo languta kahle magoji lamayani ma cheriwaka thyaka ma ma na manyoro swinene. Va nga kota ku tirhisa mona leswaku ri va kota ku haxa eka nsimu ya vona.

Xo sungula wa xi tsemelela loko u heta ku xi tsemelela u xi faka a potweni u chela mati xi vila ku kala xi vupfa. Loko se xi vupfile u chela mafurha seni xi ta va kahle.

Va nga endla leswaku swimilana swa vona va faka va chela swigubu loko va chele swigubu mati ivi va fakafaka hi layeni yin'wana na yin'wani va kota ku cheleta na swimilana leswiya hi mikarhi yo tala. Nampundzu va cheleta namadyambu va swi tshika swi biwa hi dyambu masiku hinkwawo va hamba va endla leswaku va cheleta.

Byi va byi ri na nkoka swinene hi timhaka ta ku emadorobeni ku tshama vanhu lava va nga na timali se loko u va u rimile edorobeni u ta va na vaxavi vo tala swinene. Va ta ta va ta xava hikuva a hinkwavo lava lavaku ku tshama va kha va va kha va dya nyama kumbe swin'wana swa swiharhi ku na lava va pfaku va lavaku ku dya sweswiya swa le swirhapeni va wisa tinyama.

Swi endla leswaku ri va nga koti ku va va kha va kurisa mapurasi ya vona hikuva va teka ndhawu leyi a va fanekele va kurisa eka yona vurimi bya vona swa ku ri bindzu ra vona kumbexana purasi ra vona ri va leri kulukumba.

Lexi a ni ta endla xona a ku ta va ku ri ku na mina ni va ni nghenelela ku va munhu loyi a nga na insurance leswaku loko bindzu ra mina kumbe xana swin'wana swi onhaka ni kota ku va ni hakeriwa mali ya mina.

Ni nga hlawula lawo endliwa ekaya hi timhaka ta ku lama ma ku endliwa kaya ma va ma ri kahle kambe lamo endliwa hi tikhemikhali ma nga endla leswaku ma dlaya swimilana swa wena kumbexana ma endla swin'wana swo biha.

Va nga tirhisa teretere ku va va kha va endla vurimi va nga tirhi na ku va va kha va endla ku va va kha va tshovela then va nga tirhisa mabokisi na mona kumbe na ti-container va hoxa swilo leswiya a ndzeni ka swona kumbe va tlhela va tirhisa na michini ya kona ya kota ku va kha va hoxahoxa swilo leswiya endzeni.

Ntirho wa ku tshovela ku na vurimi swi lava vatirhi vo tala leswaku va kota ku un'wani va kota ku va va kha va tirha ku leswaku va kota ku kahlula va heta ku tshovela hi mhaka ku loko vo ka va nga talangi swi nga teka nkarhi wo leha ku va va kha va heta ku tshovela swilo leswiya hinkwaswo.

Ku ta se ku ta laveka Agriculture farming permit ku ta laveka na water licenses ku tlhela ku laveka na environment permit hi swona leswi swi nga ta ka swi laveka ti layisense ta kona.

Loko se ku fika nkarhi luwa wa timpfula i nkarhi luwa se munhu a kotaka ku va a kha a swi tiva ku sweswiwani i nkarhi wa vurimi hikuva swimilana swi lava mpfula nakona swi ta tlhela swi kota ku kuma dyambu loko yi yimile.

Ndzi fanekele ndzi landzelela khalendara hikuva loko no landzelela maxelo swi nga endleka mi kuma ku maxelo lama a ma nge teki nkarhi ma ta kahlula ma hungutana kumbe ma yima kambe loko ku ri khalendara ni kha ni swi tiva ku sweswiwani i nkarhi wa njhani na swi tiva ku nkarhi wa so wu ta teka tin'hweti tingani wu va wa ha ri kona kumbe ku va ka ha ri swona.

Ta kota ku pfuna swinene hikuva ti endla leswaku swimilana swi nga fi hi ku olova swa kota ku va swi hanya nkarhi wo leha swi swi tiyile swinene.

Ndzi nga tirhisa ti-peanut ta Virginia letiya ti kulukumba hi timhaka ta ku va ti hi tona leti ti tirhisiwaka ku va ti kha ti endla peanut butter peanut butter leyi vanhu vo tala va yi rhandzaka se swi ta nghenisa mali yo tala swinene

Ku na drones va yi tirhisa nakona ya durha swinene kambe ya pfuna ku kota ku vona ti ti eka swimilana leswaku swi kota ku tshunguleka.

I swilo leswi swi va ku swi kha swi lawula ti-pest swi endlela leswaku ri swi nga swilo swa ti-pest swi va swi kha swi nga onhi swimilani hikuva loko swo onha swimilani swi vula ku leswaku ikhonomi se ni yi ta va na yona yi kha yi vaviseka tanihiloko ku kha ku pfumala swakudya se ni swi pfuna na swa ku ri swilo swa xirhapa xi va xi kha xi kota ku va xi kula xi humesa swakudya swo hlaya.

Swi pfuna ngopfu swinene ngopfungopfu loko swi yisiwa eka tiko ro fana na America laha tidolara ta vona kumbexana mali ya vona leyi nga le henhla swinene se loko va kha va xava swilo leswiyani swi endla leswaku mali ya kona loko se yi fika haleniwa yi kota no loko se yi cincisiwa yi va yi se yi tele swinene nakona swi endla leswaku ri ku fanekele ku thoriwa vanhu lava vo tala leswaku swi kota ku ri swi mhaka ya ku va kha ku yisiwa swakudya ematikweni ya le handle swi kota ku fikeleleka.

Nkarhi wa kahle hi luwani loko se ni ku ri nkarhi wa xirhami hi wona nkarhi lowu faneleke ku va ku kha ku cheriwa swilo leswiya swa tikhemikhali.

A swi hlayisekangi ngopfungopfu loko ku ri swimilani leswiyani swa timongo tibanana hikuva swa kula swi ya henhla swinene se ni swi ta va kha swi pfala yindlu swi rhendzela yindlu se yi nga ha koti ku va yi va se se yi nga ha koti ku va yi kha yi vonaka.

Loko se ni ku ri minkarhi liya ya ku va swi fanekele swi va swi kha swi kahlula swinene hi mhaka ku na minkarhi liya ya ntshovelo mi kuma swa ku ri ku laveka lava nga ta tshovela ngopfungopfu loko ku ri swo fana na timongo ku ta lava ku ri ku endliwa swilo leswiyani na na tibanana na timango leswaku ri swi kota ku va swi kahlula na maovhakhado swi ta lava ku va na vatirhi va xiyimo xa le henhla kumbe lavo tala leswaku va kota ku va va tshovela swilo leswiya hi ku kahlula swi kota ku xavisiwa.

Ndzi nga thola vanhu hikuva purasi loko ri ri kulukumba a ni nge swi koti ni ri nexe nakona swa fanela leswaku ri ni thola vanhu leswaku na vona va kota ku kuma swo dya va kota ku hlayisa mindyangu ya vona na vona hikuva na swi lava na mina ku ni va un'wana wo kota ku pfuna tiko na rona leswaku ri kota ku va ri kha ri humelela kumbexana na van'wana vanhu va kota ku va va kha va kuma mali yo tihlayisa.

Ndzi nga endla leswaku swimilana swi kota ku tiya swi kota ku hlayiseka swi kota ku hanya swi nga fi hi ku olova swi kota ku amukela ku cinca ka maxelo swi va swi tiyile swinene.

U nga tirhisa leswiya swa tikhemikhali u swi faka kwalayani se swi ta kota ku va swi kha swi hungutana kumbe swi ta kota ku lwisana na swona.

U fanekele u tshama hansi na vona u vulavurisana kahle na vona nakona u fanekele u tirhisa ririmi ra wena leswaku va kota ku ku twisisa kahle va nga naswona u fanekele u va na vona exirhapeni u va kombisa leswaku swi endlisiwa njhani nakona u va hlamusela leswaku ri swi pfuneta yini swilo leswiwani ku endlela ku ri mi kota ku ri swilo swa n'wina swi kula swi tlhela swi kota ku tala swi tlhela swi endla mali yo tala.

Vurimi bya masiku lamawani bya hlupha swinene hi timhaka ta ku va ku tirhisiwa tikhemikhali loko ku tirhisiwa tikhemikhali tin'wana ti vangela vuvabyi loko ti vangela vuvabyi ka van'wani va hetelela vanhu va vabya hi timhaka ta tikhemikhali letiya ti nga tirhisiwa.

Swi katsiwa hi timhaka ta ku va i swilo leswi swi nga endliwa ku ri swi kota ku va swi engetelela eku i swilo leswi nga endliwaka ku swi engetelela leswaku swimilana swi kula swinene ngopfu se ni swi katsiwa ka thekinoloji hikuva swa ha ku humelerisiwa sweswiwani a hi khale.

Swa kota ku va swi kha swi kula swinene nakona swa kota ku va swi kha swi va swi tele swakudya leswi endlaka leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku va a kha a swi kuma swakudya a va a kota ku xava va kota ku va right.

Swi kahle ku va u swi veka endzeni ka wardrobe-o swi ta kota ku va swi hlayisekile swinene.

Kona i ku va u fanekele u xava ndhawu u fanekele se u humesa mali u xava ndhawu yo kota ku endla vurimi nakona mati na mona swi nga endleka u fanekele u ma borha kunene kumbexana u xava mati ka lava va nga borha kumbexana u ya egoveni kumbe nambu u fika u ka mati kambe swi ta teka nkarhi wo leha.

Ni nga wa tirhisa hi timhaka ta ku ni ta kota ku va ni kha ni va na mati mo ringana lama ni nga ta ma tirhisa ku va ni kha ni cheleta hikuva mati ma durha nakona a ma kumeki hi ku olova lomu matikoxikaya.